Ukuba nomasingcwabane okanye umasingcwabisane kubaluleke kuba wena abantu obashiya ngemva ubashiya benento abanoyisebenzisa khona ukuze bakungcwabe kwaye awusokolisi mntu xa uthe wasweleka kuba ubunazo izinto zakho ozibekileyo ezihoye umngcwabo wakho. Kwaye loo nto leyo iyakhomba intoba ubungumntu ubuyazi intoba ukufa akubhali ncwadi.

Ndingaziva ndinomsindo kodwa ke kungafuneka intoba ndiphinde ndibuyise ukucinga kuba kaloku impazamo le yenziwe ndim yokuba ndisebenzise inombolo engeyiyo eyeyam ukuthumela le airtime.

Kuluncedo kuba kaloku loo nto iyakukhathaza kwaye ikubonisa ukuba yimalini imali onayo kuba funeka uhlelile, uyakwazi ukuhlela imali ingekabikho sesandleni kuwe khona ukuze ukwazi ukuhlela okubalulekileyo kuqala ngalaa mali.

Uziva unexhala kakhulu kaloku kuba kaloku inzalo yabo iyaphindaphinda ngoye ungalibhatali ityala labo. Ubeve bekuxelela ngeemazi neenkunzi ezizalayo, uxakwe ungayazi noba kaloku ngoku wena ubusowuboleke malini kubo.

Ingenelo yokuba nepolisi yomngcwabo ibaluleke kakhulu kuba kaloku njengoba besenditshilo ukuba incedisana nabantu abashiyekileyo mhla wena wasweleka okanye wayibeka inqawe, ibancedise khona ukuze balungise indlu yakho yokugqibela ngokuthenga izinto ezifana neebhokisi, iigrosari kunye nokulungiselela imini yomngcwabo.

Isicelo semalimboleko yezindlu singangavunywa kumntu oqalayo uphangela kuba kaloku engenayongo laa nto kuthiwa yi-credit footprint. Loo nto ithi akanayo into ekhombisayo intokuba xa ethe waboleka imali ungumntu obhatala kanjani okanye uyabhatala na. Loo nto ke ngoku imenze kube nzima intoba athembakale kwiibhanki ezibolekisa ngemali yezindlu.

Andivakalelwa kamnandi tu ngezi zizathu zokuba ndide ndiyokuboleka imali khona ukuze ndibhatalele izifundo zam. Xa kusithiwa izifundo sisitshixo sengomso lethu bekumele intoba imfundo asiyibhataleli, yinto urhulumente ayihoya ngokwakhe thina sikwazi ukufumana imfundo khona ukuze sikwazi uziphangelela.

I-inshorensi yobomi yi-inshorensi eyohlukileyo kwi-inshorensi yoomasingcwabisane. I-inshorensi yobomi ihoyana nezinto ezifana namatyala wakho owashiyayo wena mnini weinshorensi mhla wasweleka. uba Awunawo amatyala iba yimali ephumayo for usapho lwakho kuba kaloku ukusweleka kwakho ithi loo nto leyo abasenaso isonka eso ubusiza naso. ngoku wena uthatha i-inshorensi yobomi khona ukuze loo mali leyo ibaqhube.

Abantu bayakwazi ukwenza imigalelo yemali abathi bayohlule xa kuphela unyaka, abanye bayakwazi ukwenza imigalelo ngokutya abathi bakohlule ukuphela konyaka. Abanye bayakwazi ukwenza nemigalelo ngefenitshara apho khona bathengele xana ifenitshara ngenyanga yalowo ebekumele intoba kugalelwa yena.